Ke ne ke tla kgothaletsa batho ba tle ba leme, mohlomong ba tle ba jale dijalo tse ngata mo eleng hore ba ka di rekisa bo bona, ba itokisetsa tsona kapa mohlomong ba di ka di beha ho di mmaraka tse leng hore di rekisa dijo tse jetsweng. Mohlomong ho rekisa le dishopo tse kgolo mme ka tsela eo ba tlo kgona hore mohlomong ba etse tjhelete.le ha tjhelete e sale teng ba tlo kgona hore mohlomong ba hire batho ba bangata ka tsela e jwalo batla ba mosebetsi mo eleng hore ba tlo kgona hore ba hire batho ba bang mosebetsi o tla be ole teng.

Ho lema ke tse ding tsa dintho tsa bohlokwa bophelong haholo ngwanaka ho kgona ho lema ho lema fela tjena, empa ka ho lema re ka kgona ho fepa setjhaba. Re ka kgona hore mohlomong re rekise ka kgona hore mohlomong re mohlomong re itjalle re je dijo tse matlafetseng tsenang le bophelo. Mme ka tsela e jwalo wa kgona ho ithuta tjhelete eo. Mohlomong e ka ho kopanya le batho jwang o ithekisetsa mme wa tseba hore dijo di tswa kae hore di etsa eng.

Ho batho bohle ba ka batlang ho kenela mananeho ana ntho ya pele o tlameha o be le yona, ke sebaka. O le sebaka kapa tshimo moo otlo lema teng o phete hape o bona le tsebo ka tsa temo o be le moralo hore o tlo jala eng. O be le di sebediswa tsa hao tseo o tlo di sebedisa hore mohlomong ha o tlo jala mane o be le peo. Obe le mohlomong le tshehetso ya tsa di tjhelete. Mohlomong o tlo o tsebe haholo ka tsa tsa bolipi haholo hore mohlomong ka nako e tjena o tla tlameha hore o ja le eng le eng mme mohlomong hape o tlo hloka tshebedisano mmoho le batho ba bang batho ba tla thusa.

Molemo wa lema ke horeng o tlo kgona mohlomong fepa ba lelapa la hao. O tlo kgona hore hape o rekise nyana hanyane, mohlomong o be le tjheletenyana, o tlo emisa hanyane ho reka mabenkeleng. Hape molemo wa hore o tlabe o lemme dijo tse leng hore di matlafetse. Tse ding tsa mobu hantle, hape di tlo bolokela tjhelete haholo.

Mohlomong o ka o ka qala pele ka hore ke nyolose mekgolo ya bona hanyane. Haebe e lore ke batho ba dulang hole moo ba sebetsang teng, mohlomong o batlang tsela ya di palangwang. Di koloi nyana ba kgone ho re ba fihla mosebetsing. Ha selemo se fela hore tjhelete tsa bona kenye di bonus-nyana. Mme mohlomong hape o ka ba thusa ka hore bonyane mohlomong o ba rute mahlale nyana a itseng ka ho sebetsa dipolasing. Mohlomong hosane batho ba kgona ho baphidise le bona haba batla ho qala ntho e meng ya bona.

Ntate a ka qala pele ka hobatla sebaka se le horeng se seholo haholo, ntate abe le tsebo ka ho ruha di kalakunu. Ntate a hae ntlong nyana kapa sebakanyana moo di kalakunu tseo ditlo dula teng. Ntate a etse bo nnete ka hore o thole kalakunu santse dile nyane, hore mohlomong a tla bona hore di hodiswa jwang. Hotlore mohlomong a be le metsi, dijo tsa teng, mme a tla bona hore mohlomong a be le tsebo ya hore mohlomong bothata kapa maikulo kapa mafu e leng horeng a tshwara diphoofolo kea feng. Abe le tsebo eno hore a tsebe hore mohlomong di kalakunu di hlolwa ke eng. Ho tloha mona aka nna qala ka ho batla tse nyane tse pedi kapa tse tharo, ebe mohlomong a ka qala ho ngodisa jwalo.

Nka qala pele ka ho etsa ntate Kolobere hore a be hlwahlwa mohlomong a tla hlokomela bothata bona bo etsahalang ba batho ba senyetsang hore ho lokisa hore a qale ka ho lokisa terata. A tle a etse matsapa hohle hore ae kwale hore tle ba seke ba mosenyetsa. Hapetate Kolobere a ka fana ka male kapa a etsa kopano ya batho ba motse. Hore mohlomong ba tle ba itjalle a ka mpa a ba thusa feela ka tsa ho ba fa di peo kapa yona poone hore batle ba itjalle le bona. Ka nako ya kotulo ba seke ba senyetsa hore mohlomong ba tle bakotule ha bona.

Ka nnete molekane waka ke haholo ke poone e bodileng hobane ka nnete e ngwe ya poone kene ke tlameha ke lo isa mane mo isuwang mo elo e tswang phofo. Empa ke bona sek'qala sa pula ena e senyehileng e amehile haholo hobane jwale ho tlo kgona ho ya phofo e lekaneng. Hape ebe mohlomong e lo fuwa dikgoho hape, mohlomong e tlo shota. Mme haele jwalo, e tlo haholo hobane tjhelete e ne ketlo rekisa ka yona e tlo hafoha haholo. Ka mantswe ana, ke tlo bona ke sa etsa tjhelete, e leng hore ke hlotse ke etsa ha phofo e senyehile. Ka mantswe amang ke lahlehetswe haholo haholo ho feta tekanyo.

Ha ntse re buisane le mong wa basebetsi, re shebisane bile re bontsha hore patsi e nang le melemo e mengata ebile e ka sebetsa. Patsi hae sebetse fela hore e ka besa mollo. Ka patsi re ka kgona ho etsa pampiri ka patsi re ka kgona ho etsa thepa ya ntlo. Ka patsi o ka kgona ho etsa matlo nyana a batho ba ka dulang ka ho ona. Mme mohlomong tseo re buang kaofela re ka di rekisa ena thekiso ng yateng, re tloba le tjhelete ka mora mono.

Balemi bana ba nang le dijo tse kgolo ba tsena tse nyane bare bona ba nang le sebaka se seholo moo ba ka lemang ba jala dijalo tse ngata. Ntlha e leng hore ba tlo kgona hore ba rekise babe le tjhelete e ngata ho feta bane. Mme bane ba balemi ba naha e nyane ha o tlo kgona hore tjhelete e lekaneng hobane naha ya bona e nyane.